Amaxesha amanintsi enza abantu abadala bathandabuze unyango kungokuba bakholelwa kwiindlela zakudala zozinyanga, bakholelwa kumagqabi emveliso aye abiliswe bawasele umntu aphile kulo ntlungu ebekuyo. Ngoku kwamaxesha ngoku kufuneka baye ezibhedlele bafakwe imijovo, imijovo leyo bangayithembanga. Lo oku kungathembakali ke benziwa zizinto ebahambe beziva ebantwini nengcazelo engenabunyani esuka koogxa babo okanye ke nakubantu abasesuka ofumana imijovo engeyiyo baphele besezingxakini. Loo nto ke ngoku idala uba abantu abadala eMzantsi Afrika bathandabuze ukufuna unyango, bazinyange ngolu hlobo babeqhele unyango ngalo balaziyo libasebenzelayo.

Ewe, abantu abadala baseMzantsi Afrika baxatyisiwe kwaye bakhathalelwe. Umzekelo esibhedlele abantu abadala abangapha kwe-age sixty-five abafoli abafoli bafolele amayeza, bafakwa kuqala. Kanti nakumaziko ezemali, iibhanki ukutsho, abantu abadala abafoli ezilayinini, bayafakwa nje zisuka. Bayacingelwa uba badala mhlawumbi banezifo zamathambo, kunzima uba bahlale bemile ixesha elide ke ngoku baye bakhawuleziselwe balungiselelwe. Baxatyisiwe kakhulu kwaye bakhathalelwe. Urhulumente ude ubanika nemali ukwenzela uba bazawukhawuleza bakhawulelane neengxaki zabo. Nangona ke ngamanye amaxesha ingekho nintsi kodwa ke kubonakalisa inkathalo kubantwini abadala.

Imali yenkamnkam ayibancedi abantu abadala ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo, iibanceda ukuba batye kuphela ngokuba laa mali incinci. Akekho umntu omdala onawuphila ngemali engange-two thousand rand, incinci loo mali leyo. Yimali nje yokutya leyo nawukhona ukutya okungenazondlo, ukutya okungenazondlo not ukutya okunezondlo. Kuduru kakhulu ukutya okunezondlo okusemgangathweni, yimali nje yoba balale betyile. Abafikeleli kukhathalelo lwempilo yabo kuba ayanelanga ayanelanga laa mali, ayibancedi uba baye bafikelele kukhathalelo lwempilo.

Amalungiselelo endiza wenza ukuze utata afumane unyameko aludingayo kuzawukunyanzeleka ndiqale ndingaqinisekisa ukuba undithembile. Undithemba oku kwakhe kuzawubonakala ngezenzo zam. Izenzo ezinjengokuba ndikwazi ufihla iimfihlelo zakhe, ndingazibonakalisi njengomntu omsizelayo kakhulu. Ndibonakalise ukuba isimo akuso ayikokuphela kobomi. Loo nto ke ngoku izawumenza ukuba kube lula uba andivumele ndimhlambe kwaye ndimncedise nokuya ngasese kuba loo nto leyo idinga ukwethembeka okukhulu. Ngokuba abanye abantu xa xa benezifo ezinjalo ababathembi abantu bavele bacinge uba bazawukwenza intlekisa ngabo. Kanti funeka kuqale kuthenjwane kuqala kuze kuzawufikelelwa kwizigqibo ezikumila kunje.

Molo, mama. Unjani? Ndiyathemba uyaphila. Singabantu ndiya ndiya ndinengqina nengqiniseko yokuba into yoba umntu ahlale yedwa ayikho mnandi ngokuba kaloku yenza umntu azive elilolo njengokuba nawe usitsho uba akumnandanga uhlala wedwa. Isigqibo sakho nesicelo sakho ndiyasamkela, ndiyasiva ngokuba nam amaxesha amaninzi andikho ndisemsebenzini kwaye isithukuthezi siza kucingisa iinto ezininzi ezingekhoyo. Lilonke ke mama ndithi ndivumelana nawe ubana ngaba ndikuse kwiziko labantu abadala uzawukwazi udibane noogxa bakho, ube nabantu boncokola nochitha isithukuthezi.

Into yokuqala endinoyenza endicinga uba isisisombululo esilula kukusebenzisa ifowuni, wonke umntu unayo ifowuni ukuze afumaneke emnxebeni. Ndifake ialamu, isikhumbuzo, phaa esizamkhumbuza amaxesha wakhe wotya iipilisi. Uba ungu-one, ndifake isikhumbuzo sika-one. Izawuthi isawukhala laa ntsimbi ayiqonde uba funeke etye iipilisi. Eyesibini wonke umntu uyalamba. Ngexesha lakhe lokutya, ukubana ngaba ukutya ukwenzelwa ndim, ndimenzela ukutya ndimkhapha ngepilisi okanye le ndawo ihlala ukutya ihlala iipilisi ukwenzela athi xa eyotya athi ntla ngepilisi akhumbule uba funeka etyile. Amaxesha akhe okutya asoze awalibale because umntu uyalamba, uzawuthi usalamba athathe ipilisi le atye ipilisi, atye ukutya kube mnandi.

Nomdade, into eyenzekayo mna nawe nabantakwethu asifundelanga ukunakekela abantu abadala, noko umama semdala ngoku bekufuba unabantu bomnakekela maxesha onke. Elo xesha thina asinalo kwaye kuza kwenzeka izinto kuba umama uhlutshwa yimpilo thina esingafundiselwanga uba simange kuzo. Amanye amaxesha uzawufikelwa sisigulo esifuna uba asiwe esibhedlele okanye kubekho umntu okufutshane ube nokwazi umnceda asinde kweso sigulo. Ngenye imini umama uyawuze agule, ugula kwakhe kungabikho mntu uzamnceda. Kanti ubana ngaba ebekwiziko labantu abadala ebezawufumana uncedo aphile, angatshabi. Sikhawulelane nengxaki kamama apha, hayi iingxaki zethu. Siyawumane siyombona xa simkhumbula.

Abantu bavakalelwa olu hlobo ngoba abazali bethu basikhulisa nzima, basikhulisa nzima kakhulu. Kuthi ke ngoku kusawufika ixesha loba banyamekelwe ibe ngathi nathi singabuyisa izitya sibakhuthalele ngexesha labo lobuhlungu. Enye into yinto yoba xa uhleli nomntu ixesha elide uyamqhela, ubomi bakho ngaphandle kwakhe uye ubazi uba abusayi kufana. Ingase umntu ehlale ehleli ecamkwakho umbuka maxesha onke. Kwaye uthando esinalo ebazalini bethu lugqitha imida, nto leyo ke ngoku ibangela uba kube nzima uba sohlukane nabo. Zezinye ke zezinto ezo ezenza abantu bangafuni ukuba abazali bakhe bayohlala emakhayeni abantu abadala babe ngaphaa kwamehlo abo.

Le into yona yinto ebesendiyibonile phambi kwamehlo wam. Iingcebiso mna endinazo kukubana ngaba umntu omdala ebekade encediswa endlini ethengelwa ukutya ethengelwa nempahla yonke into makathi xa efumana laa nkamnkam angazithengelwa ezi zinto ngoba laa nkamnkam inikwa abantu abayidingayo. Urhulumente emnika laa nkamnkam nje umbona njengomntu oyidingayo. Lilonke masibuyiseni unyawo umva bangahoywa, imali le bazawutsho bayibone ukubaluleka kwayo bangayityi utywala bodwa. Ngoba xa esitya utywala bodwa ngalaa mali uzawulamba apha esiswini, obaa tywala obaya uzawububona uba abubalulekanga ahambe ayothenga into yotya. Aqale apho ke ngoku uqiqa abone uba imali isetyenziswa kanjani.